Ha o etsetse feela ho ikwetlisa ha o etsetse feela batho, o etsetsa le wena mmele wa hao hore o phele nako e telele, le bohloko bona ba hore e tla re ha o ntso re o phahamisa eng o utlwe e ke ka re letsoho la kgaoha, e ya fela hoba mmele wa hao wa tiya. O ba hantle e ba mmele wa motho a phetseng, jwale ha o sa ikwetlisi iyo di di di dintho di ngata tse ke tsa o tshwarang di ngata hona ho, and-e Jwale wa qetelletse o so sa phele nako e telele, o so nsiya hona mona lefatsheng. Ha o no ba monate kannete ke ne ke kopa le ha o sa etse ntho e boima, ha re ha re ha re re ke re tsamaye feela motseng mona, le ha e ka ba ke hora feela re otlolle maoto.

Nna ke ne ke bona ha o ka ba le di competition le di tlhodisano tsa ho ikwetlisa, kannete ntho eo e ke ya e ka e ka e ka tsosa nthonyana pelong ya batjha, e ka ba etsa hore ba be le interest e kgolo, ba be le le kgahleho e kgolo ya ho ikwetlisa. And-e ba ka utlwisisa le hantle hore hobaneng ho tlameha hore ho ikwetliswe o hoba ke ntho e tlamehang hore e etsahale hore re pheleng bophelo bo botelele. Mele e se ke ya kgathala mele hoba ha o dutse nako e telele o sa etse letho le mmele o wa wa wa eketseha. O fumane o so o le moholo haholo le ho feta dilemo tsa hao.

Papadi tsa basadi ha di tumi hobane batho ba bangata ntse ba kgolwa hore basadi tlameha hore ba dule hae ba hodise bana. Ha re ke ra kgona hore re tjhentjhe menahano eo, re tjhentjhe ka mokgo re nahanang ka teng, re tjhentjhe ka mokgo basadi ba nyatsiwang ka teng. Dipapadi tsa Basadi di tla ya pele, di tla kgona hore di tshehetsehe, le ha mmuso o ke wa kgona hore o o o ba thuse, o ba tshehetse ho tshwana le ka mokgo ba tsehetsang banna ka teng. Ke bona e tla ba ntho e yang pele haholo, e bang ntho e tsebahalang.

Bana ba sejwalejwale boholo ba bona ha ba sa rata dipapadi le marangrang ha ba sa mamela dipapadi, le di television-eng ha ba sa di shebella dipapadi. Haholo ba shebile di founu tsa bona le ntho tse ding tse ngata tse ba buang ka tsona ho di social media. Haholo bana ba duletse difounu e seng dipapadi.

Mme wa tseba ka di game tsena tse ke di bapalang ho ntso na le thuto e ke e fumanang ho tsona? Ha se hore feela ke duletse ho bapala ke senya nako, ka moo hee ke ne ke kopa hore o mpe o nkadime tsona hape o di kgutlise. Bonyane ha mpe re be le matsatsi a hore ke tla bapala di game, a mang ebe ke shebane le ntho tsa sekolo. Hoba ntse ke ithuta le ha ntse ke shebile di game ntse ke di bapala, ha ho na moo moo moo mo di mo di ntshang tseleng ya thuto.

Hee ha leno kgolwa, re e fumane tjhelete e tswang ho mmuso e tlo tla e re tshehetsa e re thusa hore re kene tabeng ena ya dipapadi, ke hore re tswelle pele le rona, re re re be re tsebahale jwalo ka sehlopha sa dipapadi sa sebakeng sena. Re thabile re thabile hona ho, hobane jwalo ka banana ne re sa kgolwe hore monyetla o tjena re ka o fumana, haholoholo re le batjha hoba hangata ho thwe batjha ha ba sa na ha ba sa ha ba sa rata dipapadi. Ha ba sa na kgahleho ditabeng tsena tsa dipapadi, feela hee ba re file chance ba re fa le tjhelete lethabo le ho nna mo ke hlolwa le ke ho le hlalosa.

Ke lakatsa hore ke ka ithuta ho ya pele hobane hona jwale ke le ka fella fela ho diploma-ra ya ka, ya ba ka morao ho mo kea nyalwa ke ba le ngwana. Jwale ke utlwa ho le thata hore ke tswelle pele ke be ke etse le di master-ra tsa ka le di doctorate tsa ka, feela ke ntho e tebileng haholo pelong ya ka, ntho ke lakatsang hore ke ka etsa ka be ka qeta ka apara gown e kgubedu le nna. Feela hee ke tla nne ke kgutlele ke tlo tswella pele dithuto tsa ka. Ha se ngwana a sa hodile nyana, hobane santsane e le lesea o sa lla bosibu, ha ke no ba le monyetla wa hore ke ithute ke bale.